Ndingaqala ngokutyala amazambane. Amazambane akanangxaki, ebusika angakhula, ikhaphetshu ingakhula, eyona nto ifuna ukuthelelwa kuphela. Iimbotyi azinangxaki zingakhula kwaye nee-erentyisi zingakhula, ndingama apho.

Ndicinga okokuba abantu abanintsi ngoku bayatyala kukuba yonke into eSouth Africa inako ukudura. Kuyadura ukutya kwaye kuyakhawuleza ukuphela. Eyona ndlela ilula ke ngoku emakhaya kukuba abantu bazityalele kwaye batye, abanye bathengise bancedisane ekuhlaleni. Iyanceda kakhulu into yokuba ngumfama emakhaya, kuyancediswana kuyaphiliswana.

Umakhulu uyanceda kakhulu kuba akukwazi ukulala ingekho isopholo into yokusheba ipapa. Kwaye iyayizisa nemali ekhaya kuba ezi nkukhu uyakwazi uba futhi azithengisele abantu bokuhlala, enze imali yokuphinda ancedise aba bantwana ukuba bahambe baye esikolweni. Umakhulu unceda kakhulu ngeenkukhu zakhe, ishishini lakhe lizawunceda. Linceda umphakathi linceda kwaye nomndeni wakhe ukuba kube khona into engenayo abayityayo.

Kunzima ukuvuna xa kunethayo, xa kuxhaphake imvul,a kuba manintsi amathuba wokuba umntu angonzakala kuba kaloku umhlaba umanzi. Ayisoyinto ekhuselekileyo into yoba uvune ngoku kunetha, kuneemvula ezinintsi. Kwaye nezityalo ziyamoshakala kakhulu ngenxa yemvula. Into ezinjengombona azidibani nemvula, into ezinjengamathanga, into ezinjengekhaphetshu azidibani nemvula eninzi.

Akusongumbono omhle wona kodwa ke ndikholelwa okokuba abantu abaphezulu abakwazi ukukuxhasa ngokuba maybe ufuna ukuba yi-farming. Bafuna ukwazi ukuba ubuqhuba for ixesha elingakanani kwaye ungumntu okwaziyo ukunyamezela na kwishishini. Abafuni ukuxhasa into ezawuphelela esithubeni, bafuna ukuxhasa umntu abazokwazi ukumthemba kwaye ne-business ayimise. But ayisoyinto erayithi kumntu oqalayo kukuba kaloku xa uqalayo, ewe unayo uyakholelwa kwishishini lakho kodwa ke ngenxa yale mithetho izokucinezelela phantsi ukuba ungafumani le, le nkxasomali.

Ewe, ikhona indlela encedisana namanina kuba ikhona ebendike ndafunda ngayo ezindabeni yokuba amanina ngoku ayancediswa ukukhulisa amashishini. Kuneenkonzo zoxhumaniso kwaye neminyango evulelwe amanina kuphela ukuba akwazi uba nawo akwazi ukulingana namadoda ngokwezinga. Zikhona ke zinintsi iindawo ezivulelwe amanina.

Ewe, zikhona. Ngakwisixeko sam masese kusebusika amanzi enqabile uye ubone iitrakha ezinkulu ezakwamasipala zizisa amanzi kumafama. Zezona ndlela ke ezo ezincedisana ngabo. Nokokuba bayakwazi ukuba bafakele amapayipi, bancedise bazise lawa matanki amakhulu bawasondeze kufitshi nabafama.

Amafama amaninzi ingakumbi emaphandleni aneenkukhu enza, aneefama zeenkuku ezininzi kwaye enza amaqanda amanintsi. Yiloo nto ke kungeke amaqanda anyamalale ncam nangona ezothanda ukwenyuka amaxabiso wakhona ngenxa ke yokuba i-economy yethu ngabala makhumsha nayo isenyuka njengoba iminyaka inyuka. Kodwa abafama benza ngokwasemandleni wabo wonke ukuba bakhulise ezaa nkukhu zizokwazi ukuzalela amaqanda.

Umhlaba kaloku udinga unakekelwa ngokokuba kufuneka kupetwe, kukhutshwe ukhula, kugqitywe kufakwe umanyola kulungiswe umhlaba enzele uba uchume phambi koba uqalise ukulima.

Apha eMzantsi Afrika kungalula ukuba uthengise umbona, umbona, imfuyo, amathanga. Izinto ezityekayo ezingadingi ucoselelwa, ezingadingi i-processing ngabula makhumsha, okwazi ukuzikhupha egadini uzithengise, iziqhamo.

Kumnandi ukufuya iinkomo ezilalini ngokuba amanzi akufitshi kwaye emakhaya manintsi amadlelo. So iinkomo ziyakwazi ukuba zihambahambe zicoshacoshe ingca kwiindlela ngeendlela kwaye zikhululekile.

Ngokuba ngumfuyi weegusha izawundinceda kakhulu le nto kukuba ngoDisemba zinintsi izinto ezenziwayo ngokwakwaXhosa, minintsi imicimbi nemigidi, inyama iyatyiwa. Abantu mabebhiyoza batya inyama ngokwesiXhosa, ngokwesiNtu. Njengomfama ke loo nto izondinceda kakhulu kuba kuzawufuneke ndixhele kakhulu, kuzawufuneke ndibe neegusha ezizosoloko kuthi ma kubetha uDisemba zibe zilungele ukuthengiswa kwaye zisemandleni zisondlekile. Loo nto izondinceda uba ke ndinyuse nam ibhizinesi lam kanjalo.

Eyona mfuyo endiyaziyo ezisa ubisi oluthandwayo ngabantu yinkomo, inkomo imazi. Xa uneemazi ezondlekileyo kwaye ezinamatakane awondlekileyo ezitya ukutya oku-right for zona ngokwelamakhumsha, ziza kuzisisela, ziza kunikeza ubisi olu lufunwayo emarikeni.

Umakhulu angawaqokelela kaloku la maqanda manintsi agcwele umzi awathengise, akuthengise apha ekuhlaleni. Athengisele abantu ukuze azokwazi ukuba nemali eyoneleyo yokuba ondle ikhaya lakhe kwaye akwazi futhi ukondla usapho lwakhe, nezi nkukhu akwazi ukuzithengela omnye umbona. Makatshintshe la maqanda, athengisele oomakhelwane ezothola imali.

Ukuba kungathathwa olu bisi lwezi nkomo luthengiswe ekuhlaleni okanye balitshintshe balenze amasi, bathengise amasi, ingawenza kakhulu umngeniso kweli khaya bakwazi ukuthengela abantwana izihlangu zesikolo nokuncedisa ekhayeni. Kuba abantu abanintsi bayawathanda amasi, bayayithanda ubisi, ngakumbi ubisi olutsha.